Ngapha ngakithi izinhlobo zezithelo ziningana. Siney'thelo ezombila kanye nomoba, kutshaliwe owaziwa ngokuthi i-sugercane. Sinazo kakhulu lezo zithelo ngapha kwelakithi.

Utshintsha ngokuba loko kuzochaza khona ukuthi ushintsho olukhona kwempova yomoya, ingibuyisele emicabangweni yokuba, ziningi izitshalo lapho ziba khona zibuye ziphumelele, futhi kuningi esingakutshala ngokuhlukahlukana kwey'tshalo endaweni yangakithi.

Ukuba ukhombise labo abavakashile epulazini ukuba ipulazi lakho lisetshenziswa kanjani, ipulazi lakho liyawulandela yini umthetho waseSouth Africa, futhi nezitshalo zakho uyazinakekela ngendlela efanele.

Kungashintsha okuningi okufana nezitshalo zakho zikhone ukuphakama ziye kwamanye amazwe futhi ukulungiswa kwako lokho kungalungiswa ngokuba umnotho wethu kanye nalaba abasiphethe, baqale bathathe ibhizinisi lezolimo ngokukhulu ukuphakama futhi sizigqaje ngokulima kwethu futhi loko singabona olukhulu ushintsho. Kanti futhi nawo wonke umuntu angase acale asebenzise indlela yokulima ezinjengoku njengokuba osomabhizinisi abaphezulu abaphambili futhi abayaziyo nento abayifunayo.

Ukuba bazise abosomafama lapho labo abaphethe amapulazi ukuba kumele ukuthi batshale kanjani izithelo zabo, and noma and-e futhi bakhone nokuba ngaphambili kwesimo sezulu, ukuze bazise phela nabo laba abanamapulazi ukuba kunomoya othile ozayo ongalunganga, kungahle kuhlukumeze izitshalo. Kufanele ukuba thina sazi lapho sitshala khona, sazi nendawo esitshalela kuyo ukuthi ime kanjani, kulokho kuzosiza ekusakazeni impova.

Okokuqala kumele, okokuqala kumele kucaphelwe ngokufuya kwey'nyosi. Ifama lomuntu osathuthuka, kufanele ukuba abheke ukuba ifama yakhe ilungele yini ukuba ingafuya yini iy'nyosi, futhi nendlelo izinhlelo zakhona zifanele yini ukuba angazifuya yini iy'nyosi kuphephile yini ukuba angaba ney'nyosi la efamini lakhe. Futhi ukthuthukisa ifama lakhe ngezinyosi kufanele ukuba asebenze ngokuzikhandla nangokuthembeka.